Leswao la ka go bontsha batho ba ba tsamayang mo tseleng eo tsamayang dikoloi, ke la go fa batho bao ba tsamayang ka dikoloi, kgopolo ya gore mo ba tsamayang, go ka ba go na le batho ba ba tsamayang ka dinao.

Go ka diriwa gore mo di diriwang gona dinamelwa tseo ga kgotsa dibese tseo, go ka dirwa gore ba dire mo batho ba ba nang le bagodi ba ka kgonang go namela gone, gore ba kgone go kena ka gare go tsona. Seo se raya gore, mo di dirwang gone ba tshwanetse ba dire gore ba leke go di dira ka tsela e tla akaretsang le bagodi.

Mo mesong batho ba le bantsi ba nna ba ya ditirong, le gonne mafelelong go feleletsa go farologanya, go nna le pharakano ya dipalangwa, e nna kwa godimo thata. Seo se ra gore, dikoloi tsa batho ba bangwe le tsone dinamelwa tseo tsa bo dithekisi go nna le . Le ka lokisa ka gore go ka nna le ditsela tse di ntsi tse batho ba ka kgonang go di sebedisa.

Mogote o o ka dirisiwang go tsamaisa goba go tlosa dithoto lefelong le lengwe go lefelong le le rileng, ke bona o ka re ke mofuta wa go se na le di-truck-a tse di kgolo, dikoloi tse di kgolo, tse di nang le khupeditšweng, tse e leng gore ge dithuto di nameditswe ka fao, ga o kgotsa go tswa ka phoso. So ke yone eo ke naganang gore ke mofuta wa koloi eo sireletseng go tsamaisa dithoto.

Sa mathomo o tshwanetse go nna le passport-o, go nna le yone visa gore a kgone go ya nageng ya Nigeria. Go tshwanetse go book-a sefofane, ka nako e ene a tlabeng a ya, a tsebang gore o batla go namela sefofane se o ka yona. O book-a sefofane, go mme ga a fetsa go book-a sefofane, ba tla mo tsebisa gore sefofane o se book-ile, le gore se tlile go tsamaya nako mang. Then ge se tsamaya se ya go nageng eo ya Nigeria, ga a fitlha o tshwanetse goba a book-ile hotel mo a tlo robalang teng, marobalo, le gonne a ba tsebise teng ba mo baakantshetse marobalo.

Go tsamaya ka bus-e, go ka dira gore go nne monate ka tsela ya gore, bapalami ba ka nna le, go nne le di-toilet-e ka gare go di-bus-e, go nne le mo o ka chargeisang teng, di-phone-o, go nne le moo ka reng ga o tshwerwe ke boroko, wa ya wa robalela ko teng gona ka mokgwa oo.

Fa ke beng ka nna le baeng mo lefelong le ke dulang, ke be ke tla ba isa di-zoo, ko Pretoria, go ya go bona diphologolo.

Gore o kgone go ba mokgweetsi wa sefofane, o tlhoka lekwalo la instrument waiting. Leo e leng licence-e e bontshang gore o dumeletswe go bereka ka difofane. Le gone lekwalo leo o ka le dira kwa di-flight school.

Ke tla mo eletsa ke mmotsa gore koloi ga e se e le tlhoka di-engineering, mechenical engineering, ba ba e tswetseng sekolong gore ba kgone go e lokisa. Ka gobane ga o ka e lokisetsa koloi ya gago, go sa ithutela go lokisa koloi, ho ka o e senyeditse le go feta.